Manana. N'wananga ndzi kombela leswaku ndzi dlayela huku leyi. Permission. Ndzi swi twile manana, ndza ha rhanga ndzi lungisela swo yi chela eka swona. Manana. Ndzi twile n'wananga ndza khensa. Permission. Hi leyi manana ndzi ndzi hetile. ndzi tlhele ndzi yi hluva, yi basile.

Maendlelo lamanene yo tiyisisa yo tiyisisa rihanyo ra misava i ku basisa mbangu lowu yi tshamaka eka wona. Ku basisa mbangu lowu ndzi tshamaka eka wona, i ku nga hi nga ha cukumeteli switirhisiwa leswi hi swi tirhisaka siku na siku. Switirhisiwa swa ku fana na mabokisi, mapulasitiki, swibotiboti, ti-pampers eka ndhawu yin'wana na yin'wana. Mabasiselo ya mbangu i ku tiva lomu hi faneleke hi lahla kona switirhisiwa swa hina leswi swi leswi swi thyakisaka mbangu. Naswona mbangu wu hlayiseka kahle loko hi nga hisi lomu hi tshamaku kona. Hi nga hisi switirhisiwa swa ku fana na misinya, mabyasi na mapulasitiki.

Ndzi seketela tihuku leti fuwiwaka, ti veka matandza. Tihuku leti fuwiwaka ti veka matandza, ti ti enerisa rihanyo lero leha ra tihuku leti nga ta va kona. Naswona matandza ya ha to kumeka hikwalaho ka tihuku leti hikuva a ti ndlayiwangi.

Ku dlaya swifuwo ni vona ku nga ri mhaka ya kahle. Hikuva hi pfalela vana lava taka endzhaku ka hina, ehandle leswaku va tiva swifuwo swo karhi, hikuva hina hi va hi swi dlayile. Ende swifuwo leswi a swa ha koti ku tswalana swi andza, leswaku vana lava taka endzhaku ka hina va ta kota ku va na wa ku vona swiharhi leswi. Swiharhi swi fanele swi hlayisiwa hi masiku hinkwawo, leswaku vana lava taka endzhaku ka hina va kota ku vona swiharhi swo swiharhi leswi hina hi nga le ku swi dlayeni. Loko hi swi dlaya vana a va ha koti ku tiva swiharhi leswi.

Ndzi vona ku nga ri maanakanyelo lawanene. Hikuva, swakudya leswi hi nyikaka tinguluve a hi swakudya leswi tiyisisiweke leswaku swi fanerile eka eka mimiri ya swiharhi leswi. Naswona hi faka swiharhi eka tinghozi ta ku swi fakela vuvabyi byo karhi, lebyi byi vangaka hi swakudya leswi hina hi swi dyaka, swiharhi swi nga dyeki.

Switirhisiwa emapurasini swi endla ntirho leswaku wu olova. Hikuva a swi teki nkarhi naswona, swi endla leswaku nkarhi wa ku tshovela wu va wu komile ku tlela loko swi endliwa hi vanhu. Vanhu va endla hi mavoko ende swi teka nkarhi. Hi muchini swi endla leswaku swi hatlisa ende swi teka nkarhi ku fika laha swi lavaka ku fika kona hi nkarhi lowu nga hetiki mbilu.

Ndzi vona swi nga ri kahle leswaku vanhu va tirha emapurasini navusiku. Hikuva va faka vutomi bya vona enghozini naswona navusiku ku na swivandzani swo tala leswi humelaka ehandle swi nga veka vutomi bya vona enghozini. Naswona ku na swigevenga leswi fambaka navusiku swi karhi swi lavana na vanhu swi nga va dlaya. Ndzi vona swi nga fanelanga leswaku va tirhi emapurasini navusiku, hikuva vutomi bya vona byi le nghozini eka swigevenga na swivandzani.

Kurhurha ka van'wamapurasi etikweni ra hina hikwalaho ka dyandza, swa onha swinene hikuva a ha ha koti ku kuma swakudya leswi a va hi endlela swona etisin'wini ta vona. Naswona a ha ha koti ku kuma swakudya leswi hi ndlela yo olova. Swa onha swinene hikuva ikhonomi ya hina yi ta ya ehansi nakona hi ta kuma swakudya hi nxavo wa le henhla hikuva swakudya leswi a swa ha kumeki ku olova laha tikweni ra hina. Kurhurha ka va n'wamapurasi swi onha ikhonomi hikuva swakudya leswi hi swona a swi nghenisa mali ematikweni ya hina hikwalaho ka ku matiko ya le handle, ya kuma swakudya leswi eka hina.

Ndzi vona swi nga lulamanga leswaku ri van'wamapurasi va nga holeli kahle vatirhi wa vona hikuva vatirhi hi vona va nghenisaka mali epurasini siku na siku. Vatirhi hi vona va fanele ku va va vona leswaku ntirho wa endleka siku na siku. Vatirhi va fanele va holeriwa mali leyi nga ringana hikuva hi vona va tirhaka ntirho lowu n'wamapurasi a nga kotiku ku wu tirha. Naswona vatirhi va fanele va tirha va holeriwa mali ya kahle hikuva vatirhi loko va nga holeriwi mali ya kahle, swi vanga mintirho yo ku tala leswaku vatirhi va nga hetelela va yivile or va teka switirhisiwa swa mulungu.

Mbulavulo lowu ndzi nga va ka na wona, hileswaku vatirhi va fanele va khomiwa kahle, naswona vatirhi va fanele va va na swiambalo leswi faneleke ntirho lowu va wu tirhaka. Ku ku tiyisisa rihanyo ra vona na ku tiyisisa leswaku tinghozi a ti humeleli entirhweni. Vatirhi va fanele va tshama va hlayisekile hikwalaho ka ku loko va vona lexi nga biha entirhweni, va vulavurisana na wun'wani wa vayimeri wa vona. Loyi ku nga ta va ku ri mina leswaku ndzi va vulavulela na valungu va lunghisa swiphiqo leswi hi hlanganaka na swona siku na siku. Va twa na swirilo leswi hi nga na swona. Swirilo swa ku fana na ku pfumala ka ku pfumaleka ka mpahla ya ku mbala leyi faneleke ka eka ntirho wolowo, na ku pfumaleka ka rihanyo lerinene eka tithoyileti.

Ndzi vona swi fanerile leswaku muholo ya van'wamapurasi yi tlakusiwa. Hikuva hi vona va phamelaka tiko, naswona hi vona va endlaka leswaku rihanyo ra hina laha tikweni ri va ri hlayisekile hi swakudya leswi va hanyisaka swona swa ku fana na swakudya swa matsavu. I swakudya leswi tiyisaka rihanyo ra ra mani na mani ehansi ka dyambu. Van'wamapurasi va fanele va holeriwa mali ya ku leyi vonakalaka hikuva hi vona va endlaka leswaku tiko ra hina ri va na rihanyo lerinene, hi vona va hi sirhelelaka eka ku hlayisa na mbangu.

Van'wamapurasi va hlangana na swiphiqo swa ku pfumaleka ka mati, michini ya ku rima hi yona, na mi mirhi ya ku hlayisa swimilana swa vona loko va ha swi byala, na misava leyi nga hlayiseka leswaku va rima eka yona. I swiphiqo leswi va hlanganaka na swona.

Swakudya swa le mathinini na swakudya leswi leswi nga na ayisi, a swi kahle eka rihanyo ra vanhu, naswona swa onha swinene. I swakudya leswi vangaka vuvabyi byo tala lebyi mani na mani a nga na byona eka siku ra namuntlha. Swakudya swa le mathinini swi na poison leyi dlayaka naswona, a swi fanelanga leswaku swi tshama for nkarhi wo leha ku va vanhu va swi dya. Swakudya swa le mathinini na swakudya swa ayisi swi bihile swinene eka rihanyo ra vanhu. Swakudya leswintshwa hi swona leswi tiyisiseke rihanyo ra munhu, naswona hi swona leswi endlaka leswaku rihanyo ra munhu ri tshama ri hlayisekile hi masiku hinkwawo.

Swakudya swa ku fambisana ni jamu a hi swakudya leswi ndzi swi tsakelaka hikuva swa onha eka rihanyo ra munhu. Swi tele chukele naswona chukele hi rona ri va nga ku vuvabyi byo tala eka vutomi bya munhu. Chukele a ri kahle, ri nga ha ni khomisa vuvabyi bya chukele, ri nga ha ni khomisa vuvabyi bya ku tala, ri nga ha ni khomisa vuvabyi bya ku talela hi mafurha emirini.

Ndzi vona swi fanerile leswaku mali ya vona yi engeteleriwa hikuva ku tirha navusiku, i ntirho wun'wanyana lowu nga ta fika vutomi bya vona enghozini naswona va suka va siya vana va vona ku ya tirha navusiku. Laha tiko ri nga biha, va nga ka va nga hlayisekangi naswona ku na swivandzani swo tala leswi fambaka exikarhi ka vusiku swi nga lwisanaka na ku hlayiseka ka vutomi bya vona. Ndzi vona swi fanerile leswaku va kuma mali leyi faneleke ku va va tirhe vusiku hinkwabyo. Hikuva navusiku, va va va karhi va fake vutomi bya vona enghozini naswona rihanyo ra vona, ri le nghozini na rona hikuva ku tirha navusiku na ku vona ka vona a ku vonakali kahle. vutomi bya vona byi le nghozini.

Ndzi tshame ndzi yi dya miroho leyi omisiweke naswona i miroho hi i miroho leyi ndzi yi rhandzaka swinene ende i muroho.

Vanhu va fanele leswaku va hlayisa mbewu lembe na lembe leswaku va ta kota ku rima hi yona eka nkarhi lowu taka. Naswona va fanele va endla leswaku mbangu wa hina wu tshama wu hlayisekile leswaku va ta rima eka wona. Naswona va ta kota ku tlhela va rima eka ndhawu leyi yi tshembisaka leswaku yi ta humesa mihandzu leyinene leyi va nga ta yi rima. Vurimi va fanele va tshama va hlayisile mbewu, va hlayisa na ndhawu leyi va nga ta kota ku rima eka yona.

Tihomu ti fanele ti dya byasi lebyi nga rihlaza naswona, ti fanele ti dya endhawini leyi nga hlayiseka endhawini leyi nga fakiku vutomi rihanyo ra tihomu enghozini. Naswona tihomu ti fanele ti dya byasi lebyi tengeke, naswona byasi lebyi byi tshembisaka rihanyo ra swona leswaku ri ta hlayiseka.

Hi mavonelo ya mina ni vona leswaku ku nga va ku nga ri na vutshamo lebyi kahle. Hikuva laha ku nga va ku ri na tipolotiki, ku na ku moxeka ka tiko swinene. Vanhu va tipolotiki va langutele leswaku va fanele va va vu vuyeriwa endzhaku ka ku endla swo karhi. Ni vona leswaku va nga lava timali ehenhla ka ka ka ka vanhu lava nga ta va va nyikiwile misava.

Hi ku kombela ku pfuniwa eka mfumo, naswona ni famba ni ya eka van'wamabindzu lavakulu ku ya kombela ku pfuniwa na ku nyikiwa vutivi laha ndzi tsandzekaka kona. Na ku kombiwa ndlela na ku kombiwa tindlela letinene ta ku rima hi tona. Naswona ndzi nga kombela leswaku mfumo wu nghenelela eka bindzu ra mina, wu ni pfuna leswaku wu ndzi pfuna laha ndzi tsandzekaka kona.

Ndzi ta va ndzi onhakeriwile swinene, naswona swi ta va swi tise xiyimo xo biha eka bindzu ra mina. Naswona swa timali ta mina swi ta va swi ye ehansi hikwalaho ka ku, mali leyi ndzi nga yi tirhisa ku xava switirhisiwa leswi, a ndzi nge vi na yona eka lembe leri taka. Naswona swi ta endla leswaku, marimelo ya mina ya nga ha fani na ya lembe leri. Naswona swi ta n'wi dyondzisa leswaku, ndzi fanele ndzi tiyimisela ka ku va ndzi rima swilo switsongo leswi nga ta endla leswaku loko, loko tiko ri nga vanga na mpfula swinene ndzi va ndzi nga luzekeriwangi ngopfu.

Ndzi nga vutisa xivutiso lexi, xana loko va hlangane na dyandza va endlisa ku yini ku hlayisa mbewu ya vona na swimilana swa vona leswi va nga swi rima?

I swa nkoka swinene hikuva va va tivisa hi swiphiqo leswi va hlanganaka na swona, naswona va va tivisa hi maendlelo lamanene lava faneleke va wa endla eka mabindzu ya vona. Naswona va va komba tindlela leti na vona va nga hlangana na tona, loko va ha sungula vurimi bya vona.

I switirhisiwa leswi va swi tirhisaka ku rhwalela hi swona loko va heta ku tshovela. Naswona switirhisiwa leswi swi na nkoka hikuva swi siya ndhawu ya vona yi basile na ku hlayiseka, leswaku va ta kota ku tlhela varimi eka yona hi nkarhi lowu taka.

Hi leswaku van'wamapurasi va vantima va nyikiwa mpfuneto hi mfumo leswaku va kota ku yisa tinyiko leti va nga na tona ta ku rima emahlweni naswona ku tiyisisa leswaku mfumo, wu va nyika nseketelo eka xiyenge lexi va lavaka ku xi teka xa vurimi.

I ku hlayisa tinyimpfu na ka vanhu va nga ti dlayi leswaku tinyimpfu ti tisa swiambalo swa kahle naswona ta kufumela hi minkarhi hinkwayo naswona hi ta tshama hi ri na mpahla. Loko swi karhi swi ti ta hunguteka naswona ku endliwa ka timpahla ta ku fuwa swi nge he .

I ku endla tindhawu to tala ta ku hlayisa mati loko mpfula yi karhi yi na. Naswona mati ya fanele ya hlayisiwa hi minkarhi hinkwayo. Naswona mati ya fanele ya endleriwa ndhawu ya wona laha ya nga ta tshama ya hlayisekile naswona van'wamapurasi va fanele va tsundzuxa leswaku, va borha mati ya ku va tlhela va xava lexi xi tengisaka mati ya ku dzunga va ta kota ku va na mati ya ku tala na ku hlayiseka eka vurimi bya vona.

Kokwani ndzi na ntokoto swinene loko swi ta eka vurimi naswona ndza tiyimisela hi timhaka ta vurimi u nga xavisi nsimu leyi ndzi nyiki yona emalembe yambirhi i vona ku ncinca loko ndzi nga ku tisaka, naswona swi nga endla leswaku laha kaya hi hluvuka na swa timali ta hina swi nga ya ehenhla hikuva vurimi hi byona hanyisaka vutomi bya mani na mani eka siku na siku, mi nga xavisi nsimu leyi yi nyikeni mina ndzi ta kota ku yi tirhisa hi vutlhari lebyi ni nga na byona.

Maxelo lama nga kahle eka swa vurimi i maxelo ma mpfula na maxelo ma mapapa maxelo lama onhaku ma dyandza, dyandza ra onha swinene eka swimilani leswi ha kulaka lani hi ndlela yo ka yi nga ri kahle kasi mpfula yi endla leswaku swimilani swi kula kahle swi hefemula moya wa .

I ku faka navetiso wa wena eka inthanete na ku endla maphepha lama u phakaka vanhu loko u karhi u famba siku na siku leswaku naswona swa kurisa business-e hikuva loko u karhi wu navetisa vanhu va kota ku vona na ku navela mihandzu ya wena leyi u yi byaleke kusuka eka xifaniso leswi u swa pfuna swinene ku navetisa eka inthanete na ku navetisa hi ku endla maphepha ya ku nyika vanhu loko va karhi va famba siku na siku leswaku bindzu ra wena ri.

Ni vona swi fanerile leswaku n'wamapurasi a va na insurance eka switirhisiwa swa yena, hikuva switirhisiwa swa yiviwa nakona swa onhaka siku na siku. Loko a ri na insurance wa swi kota ku va fonela a va tivisa hi xiphiqo lexi a nga hlangana na xona va kota ku n'wu lunghisela na ku n'wu nyika mali ya ku lunghisa switirhisiwa swa yena loko a lava ku swi lunghisa hi nkarhi lowu nga heteki mbilu.

Ni vona maendzo dyondzo ya ku ya mapurasini ya pfuna swinene eka vana, hikuva ya va kombisa matirhelo ya purasi naswona ma va endla leswaku ntlhontlho lowu va nga na wona wa ku na navela ku fikelela ku van'wamapurasi va wu vona wu karhi wu humelela. Ni vona swi lunghile leswaku marendzo dyondzo ya emapurasini ya fanele ya endliwa eka vana lava nga na ku navela.

Va fane va thola vatirhi vo tala ku ya hi leswi swi fambisanaka na swifuwo swa vona swaku swifuwo swa vona swi ta kuma vuhlayiseki ku ya hi mavabyi lama swi khomaku hi vona vuhlayiseki lebyi vatirhi va faneke va tirhisa byona leswaku swifuwo swa vona swi ta hlayiseka, va fanele ku xava mimirhi ya ku sivela vuvabyi byin'wana na byin'wana lebyi nga ta khoma swifuwo swa vona na ku endlela leswaku swifuwo swa vona swi tshama swi hlayisekile swi nga khomiwi hi mavabyi, na ku endla ndhawu leyi yi fambelanaka na swifuwo swa vona loko ku ri tihuku ti fanele ti tshama eka ndhawu ya ku hlayiseka ya ku kufumela leswaku ti ta kota ku va na rihanyo ro tiya.

Vurimi byi seketela nhluvukiso wa le makaya hikwalaho ka ku vanhu lava nga na tixopo letikulu va suka va ta va ta xava eka van'wamapurasi va le makaya, naswona van'wamapurasi va le makaya va hluvukisa emakaya hikuva va endla mintirho ka vanhu lava nga hava mintirho naswona mapurasi ya vona ya endla leswaku tindhawu ta hina ti tiveka hikwalaho ka ku i tindhawu leti pfunaka ikhonomi ya tiku na ku va ti karhi ti pfuna ku nyika swakudya eka tiku.

A ndzi nga ta titwa kahle hikuva loko ndzi fuya swifuwo ndzi va ndzi langutele leswaku swi ta ni pfuna eka minkarhi ya kahle na le ka minkarhi yo biha, naswona swifuwo swa mina ni swi fuwa hi rirhandzu leswaku ni na rirhandzu eka swifuwo, naswona loko ndzi yiveriwa swona a ni ta vaviseka embilwini hikuva swifuwo swa mina i swifuwo leswi ni swi rhandzaka swinene. Naswona a ndzi ta ndzi ya vika mhangu leyi emaphoriseni leswaku ndzi hlangane na khombo ra ku yiveriwa leswaku va swi tiva leswaku emugangeni wa ka hina ku na swigevenga swa ku yiva na vafuwi lavan'wanyani va ta swi tiva leswaku swifuwo swa wena a swa ha hlayisekanga.

Van'wamapurasi lavatsongo va pfuna hikuva va endla leswaku swakudya swi nga kayiveli naswona loko hi nga swi kumi eka van'wamapurasi lavakulu ha swi kuma eka van'wamapurasi lavatsongo naswona va endla leswaku ikhonomi ya hina yi tlakuka ku va swakudya swi va swi tele eka vurimi naswona hi kuma swakudya eka varimi vo tala hikuva varimi va va va karhi va tlakuka etikweni ra hina.

Mbuyelo wa kona hileswaku swi nyika misava leswaku yi kota ku vuyelelana na ku va loko yi cheriwile mimirhi ya yona leswaku misava yi va na ku va yi fuwa na ku kurisa swimilani hi xihatla, hikuva misava na yona yi fanele ku nyikiwa nkarhi wa ku wisa loko yi karhi yi byala. Ni vona swimilani leswiwa swi pfuna swi tlhela swi va na mbuyelo wa kahle hikuva swi nyika misava nkarhi wa ku wisa na nkarhi wa ku misava yi kota va na ku hefemula lokunene.

I ku hlayisa swifuwi leswi hahaku emalwangwini swa ku fana ni swinyenyani, matuva, magama leswaku swi vona nghozi leyi nga kona naswona na ku hlayisa swimilani leswi milaku ehenhla ka malwangu.

Mbukela naswona wu kumeka eWestern Cape na le tindhawini ta le Limpopo.

Homu eka Vatsonga yi dlayiwa loko ku ri na mitlangu ya ku fana na tiphati, tikhoba, madlala naswona vutihlamuleri bya leswaku homu yi dlayiwa hikwalaho ka ku n'winyi wa ntlangu hi yena a nga na vutihlamureri bya ku homu yi dlayiwa. Homu ya dlayiwa na le ka mhangu yo biha ya nkosi naswona yi dlayiwa hi wavuntlhanu loko ku lava ku lunghiseriwa nkosi lowu nga ta va kona hi mugqivela naswona munhu loyi a fanele a va na vutihlamuleri eka homu loyi i n'winyi wa nkosi.

Byi nga byala swimilani leswi nga hisiweku hi dyambu, naswona swimilani leswi nga laveku mati ku kota ku hanya.

Ni vona swi nga ri kahle hikuva emadorobeni misava a yi koti ku hefemula kahle naswona swimilani a swi koti ku hefemula kahle, hikwalaho ka switirhisiwa leswi va swi tirhisaka siku na siku, va tata ku vanga mimusi na ku chela tikhemikhali leti onhaka swinene eka swimilana. Ni vona swi nga ri kahle leswaku munhu a nyikela misava emadorobeni ku ta hluvukisa ndhawu ya ka vona, hikuva madoroba ya ku tala ya onhakile hikwalaho ka phensaphensa leyi humelelaku siku na siku na ku tala ka vanhu endhawini yaleyo yi ta endla leswaku swimilani swi nga hefemula kahle loko i byala eka tindhawu ta ku fana na leti.

Hikwalaho ka ku hi xitalo emadorobeni hi kona tindhawu leti nghenisaku mali naswona vanhu va endla mabindzu ya vona emadorobeni ma famba ngopfu kona, hi ku va ndhawu yo fana na doroba i ndhawu leyi munhu wun'wani na wun'wani a kumeka ku pfuneka eka yona, naswona i ndhawu leyi nga khoma swilo swa ku tala swilo swin'wana na swin'wana leswi munhu a swi lavaka.

Ndzi nga n'wu tsundzuxa leswaku a byala swikwavava hikuva swikwavava i swilo swin'wana swi pfunaku swinene eka miri naswona swi tiyisa masocha ya miri ku lwa ni mukhuhlwani na vuvabyi bya ku tala. Masocha ya miri ya tiya loko munhu a nwa swikwavava siku na siku naswona swikwavava swa pfuna swinene ku horisa mukhuhlwani na ku tiyisa miri wa munhu leswaku mavabyi man'wani na man'wani ma nga ngheni hi ku olova.

Tihosi farming, i fama leyi tisaka swakudya swa vutshila ni ntokoto eka maAfrika-Dzonga, naswona yi le ku lavaneni na vanhu lava nga ta kota ku yisa nsimu ya vona emahlweni hi ku phamela swiharhi leswi nga kona na ku cheleta swimilani siku na siku, loko u ri wun'wani wa vanhu lava lavaka ku tikuma va karhi va tirha hi ku tlhogomela nsimu ya vona na ku tisa vudyelo bya kahle eAfrika-Dzonga, tihlanganisa na hina eka nambara leyi u ta kota ku kuma ntirho wa wena lowu a wu lorha siku na siku leswaku u ta tirhela ndyangu wa wena naswona u tirha hi ku rhandza vupurasi.

Vukhamba bya khumba swinene eka vurimi naswona bya onha swinene, hikuva michini leyi va yi tirhisaka masiku hinkwawo eku rimeni i michini leyi va .

A ndzi nga ta titwa kahle hikuva tanihi n'wamapurasi loyi a lavaku ku kula na ku sungula bindzu ra yena, swa onha swinene hikuva u nge kuli i teka ndhawu i nyika vanhu leswaku va ta va ta rima eka yona naswona vona va va va langute leswaku va kurisa bindzu ra vona hayi ku kurisa ndhawu leyi va rimaka eka yona na ku khoma kahle misava leyi va rimaka ka yona, va va va langute ku kurisa bindzu ra vona na ku kuma mali hina van'wamapurasi lavatsongo a hi kumi ntokoto wa ku kuma vurimi na ku tiva vurimi hikwalaho ka ku ndhawu hi va hi teke hi nyika vanhu.

Hi ku swi chela endzeni ka mabokisi lama nga ta endla leswaku swi va na vuhlayiseki lebyinene naswona bya le henhla na ku endla leswaku xifambi lexi xi fambaka hi swona swi fanele swi va swi karhi swi kuma moya na ku va swi nga tlhavangi hi dyambu.

I ku lava mikorotwani leyi a nga ta chela kona mati leswaku ya hlayiseka kumbe ku aka ndhawu ya ku chela mati ya yena laha a nga ta tshama a hlayisekile naswona a ma kuma hi xihatla ku kurisa swibyariwa swa yena leswi a nga swi rima.

A ndzi nga ta titwa kahle hikuva loko ndzi byala swibyariwa swa mina ndzi va ndzi langutele leswaku swi ta ni pfuna naswona swi ta endla leswaku bindzu ra mina ri tiveka na ku vonakala na ku endla leswaku ni va n'wamapurasi loyi a tivekaka hi swibyariwa leswi, a ndzi nga ta titwa kahle.

Malume loko tinguva ti karhi ti cinca ku va na vuvabyi lebyi byi khomaka swiharhi naswona loko tinguva ti karhi ti cinca swiharhi swi va swi karhi swi hlangana na vuvabyi byo karhi, swi fanele ku tlhaviwa leswaku swi ta hlayiseka na ku fambela kule eka mixaka ya vuvabyi lebyi khomaka swiharhi, naswona swiharhi leswi swi fanele swi tshama swi hlayisekile hikwalaho ka ku tlhaviwa ka nareta ya ku swi sirhelela eka vuvabyi byin'wana na byinwana leswaku byi nga ngheni ku olova emirini wa wa swiharhi.

Maqhinga ya Integrated Pest Management i ku vona leswaku swimilana leswi leswi byalaka a swi dyiwi hi switsotso leswi fambaka ehansi naswona a swi dyiwi hikuva swi karhi swi ri na poison leyi dlayaka swimilana.

Swakudya swa organic i swakudya leswi swi nga cheriweki mimirhi ya ku swi kurisa kumbe ku swi byala, swakudya swa organic swi endliwa hi ntumbuluko naswona a ri cheriwi nchumu leswaku swi kula kumbe swi hatla swi vupfa, swakudya swa organic i swakudya leswi tirhisaka ntumbuluko naswona i swakudya leswi nga cheriweki nchumu leswaku swi kula i swakudya leswi ti kulelaka hi ntumbuluko, naswona i swakudya leswi swi nga na rihanyo lerinene hikuva a swi na mavabyi naswona i swakudya leswi tiyisiseke rihanyo ra munhu naswona swi tiyisisa maendlelo ya swona.

Xitirhisiwa lexi lavekaka ensinwini i teretere leyi tirhisiwaka ku rima.

Ma khumba mbuyelo wa swibyariwa hikuva swibyariwa swi nga endla leswaku swi nga khomi misava kumbe ku ka ku nga hlangani na misava ku kota ku kula, kumbe swi nga khukhuleka loko ku ri maxelo lamo biha ya ku fana na mpfula naswona loko ku ri dyandza swimilana swa wena swi nga fa swi tlhela swi vuna swi nga koti ku kula kahle.

I nkarhi wa xixika hikuva hi xixika van'wamapurasi va byala swimilana swa vona leswaku va ta swi tshovela hi ximumu naswona va byala swimilana swa ku tala hikuva swimilana leswi swi kula kahle naswona hikuva swi le ka maxelo lama titimelaka a swi na vubihi.

Ndzi tshame ndzi vona homu yi karhi yi sengiwa masi loko va karhi va yi senga va sungula va yi boha milenge leswaku yi nga chunguvanyi nakona yi nga va kavanyeti loko va karhi va senga hikuva nkama wun'wanyana ti huma a ti pfumeli leswaku ti sengiwa masi.

N'wamapurasi u fanele ku rhanga a langusa leswaku vanhu lava a va tholaka ensin'wini ya yena va na byona vutivi bya vupurasi na naswona va byi va swi rhandza swilo swa vupurasi na, naswona u fane a tiyisisa leswaku a a langusisa lomu va humaka kona na ku langusisa mahanyelo ya vona lava ma hanyaka, na ku tiva leswaku va tiveka hi yini naswona eka mintirho leyi va nga suka eka yona a va ri vanhu va njhani, u fanele ku langusa mahanyelo ya vona na ku langusa lomu va sukaka kona va karhi va tirha naswona loko ku ri munhu loyi a ha sungulaka ku tirha u fanele ku langusa leswaku laha a humaka kona u dume hi yini naswona vurimi wa byi rhandza na.

U fanele ku endla xikombelo eka mfumo leswaku wu ku pfuna ku xava switirhisiwa leswi naswona u fanele va komba leswaku wena u na mali muni ku sungula na kumbe.

Hi fane hi langusa leswaku mati ya hina ya hlayisekile a ma khapekangi naswona a ma tibeki eka leswi hi nga ma chela eka swona leswaku ma hlayiseka, i ku endla leswaku na vanhu va nga cukumeteli switirhisiwa leswi nga ta endla leswaku mati lama ma nga tengi naswona ya tlhela ya basa, hi fanele hi languta leswaku mati ma hina ma le ka tindhawu leti nga hlayiseka naswona vuhlayiseki bya mati byi le henhla eka ndhawu leyi ma kumekaka eka yona, naswona vanhu a va cukumeteli swilo leswi nga ta onha mati lama kumbe ku thyakisa mati lama.

Va GMO i vanhu lava endlaka swakudya no tlhela va swi kurisa hi ndlela leyi swakudya swi endliwaka hi yona kumbe ndlela leyi khale a yi tirhisiwa ku kurisa swakudya naswona va tiyisisa rihanyo ra hina hikuva va a va tirhisi switirhisiwa leswi hatlaku swi kurisa swimilani kumbe ku kurisa matsavu lama va ma byalaka leswaku hi ta kota ku hatla hi makuma, va GMO va endla leswaku rihanyo ra swakudya ri hlayiseka naswona swakudya swi endliwa hi ndhavuko lowu swi tivekaka hi wona, mina ni vona swi ri swa nkoka hikuva va sirhelela na rihanyo ra hina hikuva va swakudya swa ku tala masiku ku lama leswi hatlaka swi kurisiwa hi ku swi chela mimirhi swi endla leswaku loko swi fika emirini wa munhu swi vanga mavabyi naswona swi endla leswaku swi nga tiyisi rihanyo na vutomi bya munhu.

Vatirhi va le mapurasini hi xitalo va tshama emapurasini la va tirhaka eka wona naswona mapurasini lama ya le kule na mimiti ya vanhu naswona ni vona leswi vekaku vutomi bya vona enghozini hikuva mapurasi lama ma le kule na tindhawu ta leti vanhu va tshamaka eka tona naswona maphorisa ma le kule na vanhu lava tshamaka emapurasini, van'wamapurasi kumbe lava tirhaka emapurasini va le nghozini swinene ya swigevenga na ku dlayiwa hikwalaho ka ku va tshama ekule na vanhu naswona mapurasi ya le kule na na vutshunguri bya xihatla, ni vona van'wamapurasi va ri eka nghozi hikwalaho ka ku mapurasi ya le kule na vukorhokeri.

Misava leyinoneke yi tlanga xi .

Mutirhi un'wana na un'wana u fanele ku va na radio leyi a nga ta report eka yona swiphiqo leswi a hlanganaka na swona eka maphorisa kumbe va swilamulelamhangu siku na siku, naswona loko u vona migingiriko leyi chavisaka kumbe leyi yi endlaka leswaku vutomi bya wena byi nga va enghozini u fanele ku tirhisa radio leyi ku tivisa vatirhikulobye na ku tivisa n'winyi wa purasi leswaku ku na nghozi leyi u vonaka ku nga ku yi lava ku humelela kumbe u ni ku chava leswaku ku na swigevenga leswi swi nga le ku teni epurasini, van'wamapurasi va fanele va nyika vatirhi switirhisiwa swa ku endla leswaku vutomi bya vona byi hlayiseka na loko va vona nghozi va tivisa vatirhi va vona hi ku tirhisa radio leyi nga ta endla leswaku vuhlayiseki bya vona byi tshama byi ri kona.

Hi leswaku mbewu leyi ndzi nga na yona nkama un'wanyana yi ta onhaka kumbe yi ta hundzeriwa hi masiku ya yona kambe loko ndzi fanele yi byala nkarhi wu nga se fika, swimilana swa mina swi nga va na swiphiqo naswona swiphiqo leswi ni nga ta hlangana na swona ndzi va ndzi nga tiyimiselanga leswaku ndzi swi languta njhani kumbe ndzi swilunghisa njhani, nguva loko yi hatla yi fika yi endla leswaku swimilana leswi ni swi byalaka hi xitalo swi onhaka kumbe swi va na ntshikelelo kambe loko nguva yi hundzile mbewu ya mina hi xitalo yi va yi onhakile na ku va yi hundzeriwe hi masiku lawa a yi fanele yi tirhisiwa hi wona.